Kaloku ntombi yam le mali njengoba itsalwe ngumqeshi uzawuthi xa se uwuyeka ke lo msebenzi, uphelelwe ngumsebenzi, umane ke ngoku ibe yile mali ikuphumelayo sowuhleli ungasebenzi. Yiyo le itsalwayo.

Kwafuneka i-bank statement, kwafuneka imisebenzi esisebenza kuyo, kwafuneka i-ID.

Asosigqibo esilungileyo eso ngokokuba ke umashonisa xa ungayibhatalanga imali yakhe ngolwaa suku ubuthe uzambhatala ngalo uyakubulala, angakubulala angakufaka nasengozini. Imali yakhe angayinyusa, afune uyibhatale seyininzi kakhulu.

Yinto elungileyo leyo, ngokuba kuyafana nokuba uboleke imali ebhankini. Loo nto leyo irejistarishiwe, ngoko ke ikhuselekile. Amapolisa ayakwazi ukukhusela, ayongozi.

Inceda kakhulu ngokuba ngoku ndandingakwazi ukusebenza ndandingenayo imali, nandingenayo imali yokuthi ndithengele abantwana iinto abazifunayo, ndithenge ukutya ukuze abantwana belale betyile. Kodwa le mali ka-UIF yona le yayihlala itsalwa yiyo endandihleli ngayo, endandiphila ngayo ngelaa xesha. Ngoba ndandimane ndifumana yona, ndifumana yona, ndifumana yona.

Mayivele ingene kum, ngokuba ndimdala nje ukufola yenye into leyo endihluphayo ngoba andikwazi uma ixesha elide. Ngoko ke xa ivele ingene kwibhanki, kwiakhawunti yam ingayongena kwibhanki, loo nto leyo yenza ndingami ixesha elide. Kuba ndingumntu okhulileyo, andisakwazi ukuma ixesha elide.

Makangayisebenzisi kakhulu ngenxa yokuba eyazi ukuba uzawurhola, ngokuba ityala linenzala. Angaphethe sethe dyumpu koomatshonisa engaziqondanga.

Akunonciphisa ubuqhetseba ngokuba abanye abantu abanalo ulwazi, ngoko ke inganyusa ubuqhetseba loo nto leyo. Ngoba abantu abaninzi into abayaziyo yimali ephatheka ngesandla engasetyenziswa efowunini. Yiyo , akukho lula uqhetswebe kuloo mali leyo xa uyiphethe ngesandla, kodwa buninzi ubuqhetseba xa isetyenziswa imali kubhatalwa ngemali esetyenziswa ye-cellphone.

Kukungayisebenzisi kakuhle imali yakhe nokungayijongi rhoqo i-credit score yakhe uba ime kanjani ukuze alungise apho nalapho kudingeka khona uba elungisile.

Akhange ndibone sicwangciso sesibhedlele sisindisa umntu kwiindleko eziphezulu zonyango.

Ha-a bubuxoki obo, ibhenki yenza le nto nivumelene ngayo, qha nguwe lo sube umsebenzi wakho engakuniki imali eyoneleyo wohluleke ukubhatala ibhanki. Ke ngoku utsho sele uphetha usiya koomatshonisa.

Xa inzala inyukile, uzawuthi xa imali yakho ibuya ibuye seyizale kakhulu, seyikhulile kakhulu.

Oomatshonisa bakuphathela izibhamu xa imali yabo ungayibuyisi ngeli xesha bekulindeleke uyibuyise ngalo. Kubakho ingxabano, kungaphuma nesidumbu apho.

Inkampani engcwabayo yayivele ithi masithenge iibhokisi ezinje nakanje, ezidurayo, ngenxa yoba umntu uzawuhlala kakuhle kuyo zisikhohlisa ngenxa yoba zifuna ufumana imali.

Kaloku umntu xa esebenza kukho imali etsalwayo, ayitsalwa yonke. Kule ingatsalwanga yona yile ayipeyayo ayifumanayo, then ke ngoku xa sele eyekile usebenza ufumana le ibikade itsalwa ibizwa uba yi-UIF.

Ewe, uyakwazi kwaye loo nto leyo ilula awuyi ukuyofola etawuni ufola ilayini enintsi ezithilini. Ucofa nje efowunini ize into uyoyithatha egeyithini. Umzekelo, igrosali yakho, ezo nto uzithengileyo.

Loo nto yenza umsebenzi lula, uyakwazi ukusenda imali komnye umntu ungakhange uye ebhenkini ngeenyawo zakho.

Kaloku uza kuthetha nomntu omthembileyo, umzekelo uthethe nomntanakho uba akuncede akucebise. Asoze uthethe nomntu ongamaziyo nje ongamthembanga uba angakwenzela ntoni, akanokwenzela buqhophololo na. Funeka uthethe nomntanakho okanye nomntu wakowenu.

Loo nto ayizukutyela xesha lakho le-interview, uyithenga nje efowunini yakho ngokukhawulezileyo then uqhubeke ne-interview.

I-inshorensi yobomi mama uzawuthi, uzomane ubhatala loo mali uyibhatalayo, akunyanzelekanga ubhatale mali enkulu. Loo mali ukwaziyo uyibhatala, kodwa ke mayibe yimali ezawufana nyanga nenyanga. Loo nto leyo iza kwenzela ukuba xa sewuyekile usebenza umzekelo, ukwazi ukumane uthatha loo mali, ufumana loo mali. Umzekelo, xa sowugugile ungenamandla okusebenza uthathe umhlalaphantsi, loo mali leyo iza kunceda kwiinto ezinjalo. Uzawumane ufumana yona, ufumana yona ude uyongena engcwabeni.

Loo nto ikunceda xa imali yakho ilahlekile.

Iyimbono elungileyo kungokuba uyakwazi umntu utshaba kungekho mali kuloo mzi, kowabo. Ngoko ke kuthathwa kulaa mali leya ibigcinwa, ibivalelwa phaya, ukuze akwazi ungcwatywa, kuthengwe izinto zomngcwabo.

Yinto ebalulekileyo kuba xa sele esebenza uzawukwazi ukumana eyibhatala.